Kungenxa yokuba abaphatheki kakuhle ezibhedlele okanye ezikliniki, bama kwiityhu ezinde okanye abahoywa. Abanye bakhetha amayeza esiNtu kunakagqirha.

Ndicinga ukuba bakhathalelwe kuba abantwana babo baye babaqeshele abantu abokubanyamekela abaye baqiniseke ukuba bayabaphekela ukuze batye ukutya okusemgangathweni nokusempilweni. Kwakhona baye bacoce iindawo abahlala kuzo ukuze zihlale zicocekile, baze baqiniseke ukuba amayeza neepilisi zabo bayazitya kwangethuba.

Imali yenkamnkam evela kuRhulumente iyanceda kakhulu ekunyamekelweni kwabantu abadala kuba kwamanye amakhaya iye incedise ukuze kuhlawulwe umntu lowo unyamekela umntu omdala ze abantwana balo mntu umdala nabo bancedise ngezabo iimali ukuze kuhoywe ezinye izinto ezidingwa ngulo mntu unyamekelweyo.

Ndingacela umyeni wam amncedise xa kufuneke eye kwindlu yangasese okanye xa kufuneke ezihlambile okanye ndicele omnye umntu oyindoda okufutshane okanye wasekuhlaleni azokuncedisa.

Mama, ndiyakuva. Ndiza kukhangelela ikhaya labantu abadala Kodwa enye into endizayicebisa kukuba sikukhangelele umntu ozakuhlala nawe esizamqeqesha asigcinele wena. Uthini ngale into?

Into endinoyenza ukuze ndiqiniseke ukuba ugogo uwasela ngexesha elifanekileyo amayeza akhe okanye iipilisi zakhe kukufaka i-alarm eza kundikhuthaza ngexesha afanele azisele ngayo amayeza akhe okanye iipilisi zakhe. Xa seyikhalile laa alarm ndimnike ke iipilisi zakhe okanye ndimkhumbuze ukuba eli lixesha lokuba asele iipilisi zakhe.

Kwikhaya labantu abadala umama uza kufumana abantu bokuncokola, akazuba nesithukuthezi. Phaya uzakuphekelwa ukutya okusempilweni kuhlanjwe yena neempahla zakhe ukanti uza kuba phakathi koonesi noogqirha phaa.

Kungenxa yokuba bacinga ukuba abazukukhathalelwa ukanti abanye bavakalelwa ukuba iza kuba ngathi bayamlahla okanye boyisiwe ngumzali wabo.

Ndingacela ukuhamba naye xa eyopeya emva koko ndimcebise ukuba aqale ngokuthenga ukutya agqibele ngokuthenga utywala kuba kaloku injongo yokufumana kwakhe ipeyi kukuqiniseka uba uyatyala.

Ndingamcebisa ukuba enze ibhajethi, ngamanye amazwi abhale phantsi ezona zinto azidingayo aze aqiniseke ukuba xa ethenga uqale athenge zona.

Ndingathetha neziko lwezonyango ukwenzela uba lincede kule meko yokushokoxeka kwamayeza okanye iipilisi ezidingwa ngabantu.

Nam ndingasebenzisa intombi yakhe le ineminyaka esixhenxe ukuze iyitolikele njengokuba ndithetha naye okanye ndibhale phantsi into endifuna ukuyithetha naye.

Ndingaya kumakhasi onxibelelwano elali yam ndize ndibhale lo myalezo wokuba ikliniki ehambayo ayizufika namhlanje.

Akunjalo kodwa kunoko iikliniki ezihambayo ziyanceda kuba kwezinye iindawo amaziko okhathalelo lwempilo awekho semgangathweni, awanazo iindawo zokugcina iipilisi namayeza. Ngoko iikliniki ezihambayo ziye zize ziphethe iipilisi namayeza.

Ndingafowunela isebe lezempilo ukuze lilungiselele ikliniki ehambayo eza kuncedisana nekliniki ekhoyo elalini ukuze abantu bakhawuleze bafumane uncedo olukhawulezileyo.

Uvavanyo ebantwini luyanceda ukuze kubonwe enoba ziyasebenza okanye azisebenzi na ezi zigonyo.

Ndiza kucela ezinye izigulane zindincede zinditolikele ukuze ndiqiniseke ukuba siyavana. Okanye ndibhale phantsi ndimcele afunde naye abhale phantsi andiphendule.

Eyona nto ithi qatha kukuxhatshazwa emzimbeni okanye ukubethwa. Okwesibini ukuxhatshazwa ngokwemvakalelo okanye ukuthukwa nokuxhatshazwa ngokwesondo okanye ukudlwengulwa.

Ndicinga ukuba unobangela kukusetyenziswa kakubi kotywala kwakunye neziyobisi. Ukanti esinye isizathu kungenxa yendlela umntu akhule ngayo, kusenokwenzeka ukuba ukhulele kwikhaya ekubethwanayo kulo so iba yinto eqhelekileyo kuye into yokubetha.

Ngenxa yokoyika omnye umntu usenokungatsho ukuba uyaxhatshazwa ngokubethwa okanye ngokwesondo okanye ngokwemvakalelo okanye ukuthukwa.

Ndingaqala ngokulibuza ngaloo meko ilungu lwentsapho yam okanye ndiye emapoliseni ndiwachazele ngemeko yelo lungu.

Ndiyavumelana noGqr Zulu kuba kaloku ukubandakanyeka kwabasetyhini kwezolimo oko kuzawunceda babe nendlela yokuphila okanye indlela eza kwenzeka kubekho imali engenayo endlini.

Angaqinisekisa ukuba kukho oonontlalontle bona abaza kukhululeka kubo ngeengxaki zabo, bathethe ngokukhululekileyo kubo.

Oonontlalontle bangathetha nabo khona ukuze beve ngempilontle yabo phakathi kwabo nezinqandamathe zabo.

Kungenxa yendlela abakhule ngayo, bakhuliswa ngootata abaxhaphaza oomama babo.

Ndingayicebisa ukuba iye koonontlalontle ibachazele imeko yayo, ibe bona bazayinceda kuba beqeqeshelwe loo msebenzi.

Ndiza kulicebisa ukuba lidibane noonontlalontle kuba bona baqeqeshelwe loo msebenzi ukunceda abantu abanengxaki kwiintsapho zabo.

Banokuxhoma amaphepha afundisa ngaloo nto eludongeni ibe izigulane zizawufunda loo maphepha njengoba zilindele uncedo eklinikhi.

Ukudlwengulwa bubudlobongela, awubangelwa luhlobo lwempahla umntu ayinxibileyo. Abantwana, abantu abadala kuquka namadoda bangamaxhoba okudlwengulwa, nto leyo ebonisa ukuba indlela yokunxiba ayinguye unobangela.

Ayichananga le mbono kuba abantwana neentsana zingamaxhoba okudlwengulwa. Le mbono ibangela ukuba amabhinqa oyike okanye acinge ukuba angunobangela wokuba adlwengulwe. Kwakhona inokubangela ukuba amaxhoba axinezeleke engqondweni.

Ayichananga imbono yokuba abantu ababhinqileyo badlwengulwa kuba benxibe izinto ezibapitsayo okanye ezifutshane, nabani na unelungelo lokunxiba nantoni na. Amadoda kufuneka ephendulile xa edlwengulile, ukudlwengulwa umntu bubudlobongela.

Ukuqala kwam ukuya kwagqirha ndedwa eyona nto yayisengqondweni yam kukuba ndiza kuncuntswa ngenaliti. Ngenxa yoko ndandisoyika.

Ndothuka kakhulu kukufumanisa ukuba siphakelwa ukutya sonke njengoba sihleli apha ekliniki. Sasiphethwe kakuhle kuqinisekiswa ukuba wonke umntu utyile kwaye uhluthi.

Ukungakwazi ukuthetha isiNgesi nokuthetha ulwimi oluthethwa ekuhlaleni kwenza ndingakwazi ukunxibelelana kakuhle nabasebenzi basesibhedlele, kwakhona kwenza ndingakwazi ukuchaza eyona nto umntwana wam agula yiyo nezinto ezindixhalabisayo.